Mabaka a etsang bo rapolasi hore ditjeho di dula di fapane ka nako e ngata, ke mabaka ele hoba e ka nna ba mabaka a transporoto ho tloha sebakeng seo moo ho iswang thepa teng. E ka nna mabaka a ditjeho tsa petrol-o kapa yona diesel-e. Ke ka ha baka leo moruo wa yona petrol-o diesel-e e dulang e fapana ka teng. A mang mabaka ekaba dikgohola, ha hona le dikgohola dijalo di a lemala. Moo ho etsa ditheko di phahame hobane ho tlameha ho lengwe ka thata hore ho tholahale dintho. Ke ona mabaka etsang ditheko le ditjeho di dule di fapane ka nako e ngata.

Ka lapeng ke hane re ruile dikgomo. Ha ke a kgotsofala ka tsela ele hoba ha rene re di isa mmarakeng re ileng ra fumana tsamaiso ya bona. Ke ka mokgwa oo reneng re sa utlwisise. Re ile ra eletswa hore re letsetse ba lefapha la tsa temo moo re ileng ra hlalosetswa bohlokwa le maemo a etsang mabaka ao di tlamehang di tshwarwe ka teng hore ha di iswa mmarakeng di bane le boleng bo jwang ba tsona.

Ke ile ka batla le ho tseba, ka etsa diphuputso tse le hoba ha ke jetse ditholwana ke tlameha hore ke di boloke mobung o jwang? Le hore di tshelwa ka mokgwa o jwang? Le hore ke di boloka di bolokehile, di shebehala hore di se ka tsa bana le dikokwana, di bane le tshireletso. Ke tsela efe hore ke di, ke e sebedise hore di dule di le hantle ka nako tsohle?

Mehla ya hona jwale e fetohile hore bo mme ha ba tlameha ho ya ka hara masimo. Dintho hona jwale se di etswa ka tsela e fapaneng. Bo mme ba kgona ho ithutela ho kganna diteraka tsa temo le ho ithutela ho tseba hore na ka tsa temo ho sebetswa jwang? Ba kgona ho lema ka yona metjhini eo ya temo hobane ba ile dikolong ba tseba ka yona, ba bana le lesedi hore na ho etsahala jwang ka tlasa tsa temo? Ke ka hoo ke reng kgethollo ya bo mme le bo ntate, tsamaiso ya tsa temo e tlameha hore e fele hobane mehla e fetohile. Bomme ba kgona ho etsa dintho tse loba ne di etswa ke bo ntate feela. Ka hoo ke hona ke re, bo mme ba tlameha ho fuwa menyetla e lekanang le ya bo ntate tlasa tsa tsamaiso tsa temo.

Ke ile ka etsa diphuputso tsa ho batla hore ha ke batla thepa ya ho lema le ho reka peo ke nka e fumana thuso kae? Mme ke ile ka letsetsa bankeng, ka ba fa dintlha tsohle tse ke batlang hore ba nthuse ka tsona hore ke kgone ho bana le thepa ya ho lema. Ke ile ka ba bolella sebaka se kenang le sona sa polasi hore na ke dihekthara tse kae? Le lefatshe rena le hokae le sebaka? Ka hona ba itse ba tla kgutlela ho nna ka mora nako e sa fediseng pelo.

Haufi le moo ke dulang teng hona le polasi ya dikgomo. Di dula di hlabuwa kamehla, ka matsatsi ohle. Mme matlalo a teng ba a nka ba a lahla. Ke ile ka batla ho tseba hore nang ba lahlela kae? Ke tle ke bane le molemo wa ona hobane matlalo ao a ka kgona hore a hlatsuwe, ebe letlalo le ka sebetsang ho etsa mohlala dieta, mekotlana le dintho tse ding tse ngata ka ona. Ke ka hoo ke batlang matlalo ao hore a tla etse molemo o mong hape.

Jwalo ka ha ke le rapolasi bakeng sa ha metjhine e robehile ka nako ele hoba ho ntse ho sebetsuwa. Keke ke bane le nako ya hore ke ye ke lo hira motjhini sebakeng sa moo ho hiriswang motjhini teng hore mosebetsi o tlo tswelle pele, ke se ke ka kgina mosebetsi. Hobane ka hoo ho ka baka ho se ka bana le lekeno le batho ba se ka bana le mosebetsi. Ka lebaka leo ke kgona hore ke batle motjhini o tlo etse mosebetsi o tswelle pele.

Ka lapeng ha kena le serapa tse le hobang ke bona hore nka ho jala dijalo tse tshwanang le tamati, moroho kapa tsona ditapole. Ke tla qala ke hlophise mobu hore ke bolaye tsona dikokwanahloko tse kabang teng le lehola. Ke hlophise mobu pele hore pele ke kenya peo, mobu o bo lokile ho thibela lehola le dikokwanahloko mobung. Ka hona, ke qala ke hlophisa mobu wa ka pele ke jala.

Dihlahiswa tsa mapolasing di a nyoloha, di nyoloswa ke moruo wa naha ele hoba bo rapolasi le bona ha bana boikgethelo hore ba tlameha ho nyolosa ditheko tsa bona. Mabaka a ka tshwanang le mohlala, ditjeho tsa petrol-o kapa yona diesel-e le tsona dihlahiswa tse ding tse sebediswang mapolasing tse tshwanang le dipeo. Haebane di nyoloha moo di rashwang teng, le bo rapolasi ha bana boikgethelo ba tla tlameha ho nyolosa dintho tsa bona. Ke ka hoo dintho tsa bona di nyolohang, ke mabaka ao ba tla ba kgonang hore le bona ba thole lekeno ho rekiseng ha bona.

Ke nahana mabaka a etsang hore re se ka bana le kgahleho haholo maheng a dinotshi ele hobang ke ona a etsang mokgwa o mong wa tswekere. Ke ka hobane ha rena tlhahiso leseding e batsi mabapi le ho rashwa ha mahe a dinotshi. Ha rena tsebo ekaalo, ha ra thola monyetla wa ho tseba ka ona. Ke ka hona moo rona re le batho ba batsho ha re hakaalo hona ho lemeng le hona hore rashwa mahe a dinotshi. Ke ka hoo re ka kgonang re thole tsebo e batsi mabapi le hona hore re leme ona mahe a dinotshi.

Monyetla e ke o bonang nna hore nka ba le ona ha ke tshwasa ditlhapi letamong. Ha ke di tshwasitse nka di rekisetsa batho hore ke etse lekeno le nna ke kgone ho, ke ate le nna ke etse se seng. Ke ka hona nka e etsang kebe rakgwebo mabapi le hore ke tshwase ditlhapi ke di rekise, ke di rekisetse setjhaba kapa batho ba di hlokang. Le nna ke bane le hona re ke bane le lekeno, ekaba kgwebo elo ba e ntle eo.